Sana lwam, ibaluleke kakhulu into yokokuba wazi isiduko sakho, nto leyo eza kuncedisa ekubeni ubazi, wazi izizalwane zakho nabahlobo. Loo nto ke iyawuthi ikuncede phaa phambili. Xa udinga uncedo uncedakala lula kubantu ozalana nabo kwaye futhi ungathi phaa phambili xa ufuna ukudibana nomntu oye uthi sisinqandamathe sakho, ukwazi ukwahlula ukuba lo ngowakokwenu uzalwa naye, okanye lo sisihlobo sisizalwane. Ungatshateli emntwini onesiduko esinye okanye unomvelaphi enye neyakokwenu. Abantu bakulomamakho, umama, isiduko sikamamakho, isiduko sikamamakhe nesikamama kamamakhe sibalulekile, njalo nesakulotata ngokunjalo.

Amalungiselelo okuqala kukwazisa amalungu osapho, sibeke umhla, sidibane, sibeke umhla wokuwenza ukwenza umsitho. Ukusukela apho sandule sisile utywala. Umqombothi ukutsho, utywala besiXhosa. Ndicinga ukuba ngawokuqala ke lawo amanyathelo esinothi siwathathe.

Kuhlukana ngokommandla okanye ngokwengingqi njengoko apha kwaXhosa sinamasiko ngamasiko. Ewe, ayelelene amanye kodwa ke xa kuthe kwenzeka ihlazo kwam, kwezinye iingingqi, umfana lowo uye abhatale ahlawulise inkomo yokwaphula ibele okanye yokukhulelisa intombazana leyo. Ze iphinde ke ngoku kubekho ibhokhwe ekhutshwayo kumzi lowo womfana, eyokuhlamba ihlazo elo elenziwe ngumfana. Wonke loo msebenzi wenzelwa kulontombi kudibene abantu belali nabezizihlobo zimbini zenze inyala.

Ndikhuthaza kakhulu kubantu besiNtu okokuba bangayityesheli inkolo yobuKrestu, naleyo futhi yesiNtu futhi bengayityeshelanga. Mazihambiselana, sibambisane ngazo zombini. Masingangeni okanye sithathe imizekelo erongo eseBhayibhileni, siyisebenzise ngendlela yethu okanye ngendlela yethu etyeshela inkolo yobuNtu okanye yesiNtu. IsiNtu sibaluleke kakhulu sinookhokho, sinezinyanya ngeke siyibalekele loo nto. Kwaye futhi siyazi okokuba phambi kokuba kubekho izinyanya, kuqala kwabakho uThixo. UThixo ngeke simbalekele ukhona, kwakunye nezinyanya futhi khona.

Mandulo phaya, ihlobo ekwakuphakwa ngalo emicimbini, kwakusetyenziswa izithebe, kusetyenziswa iidishi. Kule mihla siphila kuyo, kusetyenziswa iipleyiti. Ngoko ke ndiyacinga okokuba iimfundiso zakudala ziya zitshonela ngokutshonela, njengoko iminyaka isiya ibheka phambili, siye sithatha icala lasentshona.

Ndicinga okokuba kunganzima kakhulu kubafundi baloo ngingqi. Okanye ke kuxhomekeke ekubeni uba bathe xa beqwalasele bafumanisa uba abantwana baloo ngingqi basazi kangakanani na isiXhosa. Umcelimngeni endikhe ndajongana nawo yinto yokokuba abantu abaninzi, abafundi, abantwana, abalwazi olu lwimi lwabo lwesiXhosa ntonje bazi nje ukusithetha. Nalapho basithetha ngohlobo lwasengingqini okanye besixuba nesiNgesi, nto leyo eyenza kube nzima nokusibhala. Xa kunothi kuqinisekiswe kuqala okokuba ulwimi olu lwesiXhosa luhlohlwa ngendlela. Kodwa ke ndiyacinga okokuba amagama amaninzi kwezenkcubeko aye avele kwamagama esilungu, nto leyo ezobangela ukuba kube nzima ukwaguqula esiXhoseni. Eyam imbono kokokuba bagxile apha kwisiNgesi ingaguqulwa ngoba amagama amaninzi ngawesiNgesi.

Bandinibulele bahlobo bam ngenkxaso nentsebenziswano ekubhiyozeleni lo mcimbi nasekuwusingatheni. Apha ke bahlobo bam, isizathu soba sibe lapha sibuyisa inkwenkwe ibiyokwaluka esuthwini. Kungoku ke ingena esidodeni ngokokupheleleleyo. Izihambile zonke izigaba bekufanele ukuba izihambe ngoku ke ngamaphethelo wokuba ibe isebudodeni. Sinjenje ke apha kweli lethu icala. Ndiphinde ndinibulele kakhulu ngenkxaso nentsebenziswano.